Kakanyo ya me ke gore puso ga e tseye batho ba digwele, ga e ba tseele tsie, ka gonne e ne go tshwanetse go nna le tsela kgotsa lefelo la bona fela, se le sa kopanweng ke batho bape gape. Mme ka jalo, puso e ne e tshwanetse go tsa dikgato tsa go lokisa mabaka a go tshwana le ao, gore le bone ba kgone go ikutlwa gore ba ratwa, ba kgathalelwa, ba tsewa tsia.

Go ya ka ntlha ya go fepa bana kwa sekolong, ke gore ntlhakgolo ke go jesa bana dijo tse di nang le dikotla. Seno se dira gore bana ka mo phaposing ba kgone go na le maatla, ba se otsele kana gone go lapa, ntse morutabana a le mo pele ga bone. Mme seo, se botlhokwa thata, ka gonne dijo tse ba dijang di na le maungo.

Go le gantsi batho ba borre, ga e se gantsi baya go tseya diteko tsa mogare ono, mme seno ba ka kgona go se dira, gaufi le kokelo ya bona. Mme, go dira gore o se ka amana gope le mogare ono, itshireletse ga o robalana, gore o kgone go netefatsa gore ga gona ope o ka go tshwaetsang, le go tlogela go robalana le batho ba le bantsi ntsi ka nako e le 'osi o sa itshireletsa.

Fa motho wa rre a tshwerwe ke bolwetse jwa sukiri, a ka lemoga ka botsogo jwa gagwe, a sa tsogelwe sentle. Mme ke dikgato tse o tshwanetseng go di tsaya ke go a kokelong, ba go thuse, ba go neye ditlhare gore o kgone go alafega, o kgone go tshela botshelo jwa gago, o dipilisi, o nwe le melemo ya gago .

Ga go ope yo tsiediwang ka tsa kalafi, mme fela motho ke ena a itsietsang ka tsa kalafi, ka go tlhoka go ya ko bookelong, gwa go tlhola gore a o santsane a tshela sentle ka mokgwa o siameng, ha na mogare ope.

Banna tshwanetse ba tlogele go nna le balekane ba le bantsi ntsi ka nako e le 'osi. Seo ke sona se feleletsang ko pheleletsong, motho a tshwaetsegile a sa kgone go itse gore mogare ono, o tswa kae. Ka jalo, go na le molekane a le esi go a thusa, ka gonne ke ene motho o robalanang le ene fela a le esi, le fa ntse lo dirisa kgotlhopo.

Ee, melemo ya setso, e a dira go phephafatsa mmele go tlosa madimabe, ka gonne ka nako di le dintsi fa o le motho wa rre, o kgona go nwa melemo ya setso go tlhatswa boteng jwa gago, le fa o na le bothata jwa go tsogelwa o kgona go dira melemo ena o nwe, e go fe maatla, ditshika di kgone go phuthuloga. Melemo ya setso ya thusa.

Fa o le motho o ikutlwa gore 'tsatsi la gompieno ga ke a tsoga sentle, tabogela fa bookelong, o ba go thuse ka mokgwa o ba ka go thusang ka gone. Fa ba sena bokgoni jwa go go thusa, o tla romelwa ko bookelong bongwe jo bogolo, gore ba kgone go go alafa.

Dingaka tsa setso di kgona go thusa motho yo bolawang ke diphilo, mala, tlhogo, dinao. Mme go ya ka nna, batho bangwe ga ba dumele ka gonne, ga ba dumele mo dingakeng tsa setso go ya ka tumelo ya bona ya kareke.

Fa o le motho mo botshelong, o tshwanetse go nna pelotelele o tshepe, o tshepe dingaka, o beye mo thapelong, gonne bolwetse jono bo go batla kgapetsa-kgapetsa o le ko bookelong. Go newa ditlhare, go alafiwa ka nako tse tsotlhe, mme fela o tshwanetse go nna le tumelo, gore o tla fola, o tshepe le dingaka ko bookelong.

Phaposi nngwe le nngwe, tshwanetse go nna le mo go kwalwang teng gore mang ga a je eng, mang o ja eng. Go dirwa jalo, go dira gore bomme ba ba apayang ko sekolong, ba kgone go itse gore 'tsatsing jeno, ko phaposing e e rileng, mang ga a je eng, mang o ja eng. Mme seno, se tla ba thusa gore ba kgone go apaya dijo tsa bone, ka nako e le 'osi, tse di farologaneng.

Ke mmatlela thuso ka mo gotlhe nka kgonang. Ke simolola ka go mo isa ko bookelong, ga ba palelwa ke mo isa ko ngakeng tsa setso, gonne le tsone di a thuse ka nako di le dintsi, re seke ra di tseela ko fatshe.

Lebaka le ke gore, gonne babereki ba di-ambulance-e, ke bone ba kgonang go thusa motho mo a leng teng. Go dira seno, go te re emele ambulance-e ke gore ba fitlhe ba thome go mo alafa mo lefelong le kotsi e diragetseng gone, gonne rona re kgona go mo tsaya re mo nametsa sejanaga, re mo isa ko bookelong, re sa itse gore re mo tsenya bokoa bo le kae-kae, go ya ka mokgwa a gobetseng ka teng. Mme seno, ke sone se gantsi se se dirang gore batho bantsi mo kotsing ya sejanaga, ba kgona go thusega mo lefelong leo.

Dithulaganyo tsa go fepa bana kwa sekolong, di thusa bana thata mo go nneng le matlha, gonne ga se bana botlhe kwa dikolong ba o ka fitlhelang ba newa sengwe, kgotsa madi kampotsi tjhelete ya gore ba ithekele sejo sa letsatsi mo nakong eno, gonne ga re lekane re se meno, re le batho. Ka moo, dijo tse di thusa bana thata, ebile di sireletsegile.

Ba tsholela bana dijo tse di phepa, tse di jegang tse di nang le maungo. Mme, ke dijo tse di siameng thata mo tlhaloganyong ya ngwana, kgotsa moithuti wa sekolo, gonne ga o jele o kgona go nna nako e le ntsi o reeditse ka tlhoafalo, go tsena thuto e ntsi mo tlhaloganyong ya ngwana, go na le gore ngwana a retse morutabana a sa ja sepe, a se na maatla ape, a sa kgone le go kwala mo bukeng.

Go dira gore o se dirise madi a mantsi mo kalafing, o tshwanetse go itse malwetse a o a lwalang, ka nako tse tsotlhe. Fa o le motho, o itlhatlhobe, o kgone go itse gore go botlhoko kae, kalafi o ka reka eng, go ikalafa. Mme, le madi a melemo, o tshwanetse go nna le one mo letlhakoreng ka nako tse tsotlhe, gonne ga se gantsi mo malatsing a re leng mo go ona, dingaka di go naya melemo eo, di ka go kwalela mo pampitshaneng gore tsamaya o ye kwa lebenkeleng, o reke melemo e e latelang, gore e kgone go go thusa.

Gore balwetse ba nne lobaka thata mo dikokelong tsa puso, ke gore ga gona ba alafi ba le bantsi mo lefelong leno, ebile ga gona didiriswa tse di tlhokegang ka bontsi, gore go seka ga nna le batho ba ba letang ka nako e le ntsi. Gore bothata jono bo fokotsege, ke fa puso ya rona e ka ema ka dinao, ya thusa setšhaba gantsi jang, ko magaeng, go kgone go nna le kalafi e e botoka.